Njengomphathi weqela elikhulu lesizwe, ndingakhokelisa ubumbano ngoba ngobumbano amaqela, amaqabane eqela ayakwazi uba moyamnye. Naxa sewedlala ebaleni bayakwazi ukuba moyamnye bafezekise igowuli enye. Ndingacebisa into yokubana bakwazi ukutya okusempilweni. Bahlobane neziqhamo, bahlobane namanzi, babe ngabantu abathanda ukuzivocavoca. Ngoba ekuzivocavoceni kwabo, amalungu abo omzimba aye athambe benze lula ukuthi babe khona ebaleni bakwazi nokubaleka.

Xa sinemali, mna nosapho lwam siye sibe ngabantu abathenga ukutya, sithenge izinto eziselwayo ezisempilweni ngoba singabantu abathandayo ukuba sempilweni. Siye sithenge izinto ezizawuncedisana nempilo yethu nendlela esijongeka ngayo nolusu lwethu. Ngamanye amaxesha siye sibe ngabantu abazibulelayo ngokuthi bazithengele iimpahla, sibe ngabantu abathenga inyama nezinto kakade ebekudala sizinqwenela ukuzithenga.

Owona mthetho endingawususa kwibhola yomnyazi ngulo mthetho wokuba umdlali webhola akakwazi ukusuka kwindawo ebekuyo aphinde ahambe aye kwenye indawo esaphethe laa bhola. Lo mthetho uthintela abadlali bomnyazi ukuba bafumane izinga lamanqaku aphezulu. Lo mnyazi wenza into yokuba abantu bangakwazi ukuba bamuve nebhola.

Ndingakhetha uDon Bradman odlalela iqela laseAustralia ozawungena kwindawo kaJacques Kallis odlalela iqela loMzantsi Afrika. Kungenxa yento yokuba uDon Bradman unamanqaku amakhulu xa ethelekiswa noJacques kwaye ndinethemba lokuba angathatha iqela loMzantsi Afrika alise okanye alibeke kwizinga eliphezulu kunokuba enalo ngoku. Nangendlela abaye bavocavocwe ngayo phesheya kwamalwandle ayifani neyalapha eMzantsi Afrika.

Ndibona iyinto elungileyo kuba umdlalo webhodi uye usebenzise abafundi, bacinge nzulu kwaye ubancedisa nakwezinye izinto ukuze basebenzise ingqondo yabo nangendlela abakwaziyo ukuhlela izinto ngayo. Uyanceda kakhulu lo mdlalo webhodi.

Into yokuqala angathi umzali abonise ngayo umdla wokuthatha inxaxheba kumdlalo womntana wakhe, ingakuvuma ukuya kubukela umdlalo lowo umntwana wakhe athatha inxaxheba kuwo. Ngalaa mini yomdlalo umzali kuya kufuneka aze ephethe izinto eziya kuncedisana nomntwana wakhe abe semdleni wokudlala umdlalo lowo udlalwayo. Kubalulekile njengamzali ukuba nabo abahlobo bomntwana abathatha inxaxheba kuwo lo mdlalo nabo ubalungiselele noba yintoni na othe wayilungiselela umntwana wakho. Kubalulekile ukukhwaza igama lomntwana wakho xa umbona ukuba uyadlala kakuhle ebaleni, naye azive esemdleni kwaye esemandleni.

Ukudlala ezemidlalo kuye kuncede ulutsha luphume kwizinto ezingafanelekanga ukuba lizenze. Umzekelo, ulutsha oluninzi luchitha ixesha elininzi lusela, lusitya iziyobisi. Ezemidlalo ziye zincede ukuphucula iimpilo zabo abantwana nolutsha. Abanye abantwana baphiwe isakhono sokuba badlale ezemidlalo. Loo nto iye incede ukuba umntu aphucule italente yakhe athi afika, athi akufika kwinqanaba okanye kwizinga eliphezulu abe efumene uvavanyo olwaneleyo ngokudlala imidlalo yasekuhlaleni.